Ke qala ho palama sepalangwang se jwalo. Ke ile ka kgona hore ke kene ka ntlong ya thuso e le hona hore ke ntshe metsi. Kamora ho moo, elare ha ke kgutla e la re ntse re dutse jwalo. Hwa tla ausi a re tlisetsa dijo. Dijo tsena re di fuwa mahala ntle le ho lefa. Wena o lokela feela hore o reke ticket-e ya ho palama feela. Ha e le hore o tshwere ke hlooho kapa wa kula. Ho na le dingaka ka mono ka beseng tse leng horeng di ya o thusa. Haholoholo ke ile ka thabela elare ha ke bona television. Ke kgonne le ho shebella papadi ya ka ya bolo.

Haholo ke ketso e bohloko haholo hobane jwale ke ba kgothaletsa hore ba shebe dibaka tse ba yang ho tsona. Hore botsotsi bo bokae moo le hore di-percent-e tsa batho moo ba etsang botlokotsebe di kae. Haholoholo ke ba kgothalletsa hore kamehla ba dule ba tshwere pepper spray, bakeng la batho bano ba batlang ho ba lematsa. Ntle le moo ba kenye dikoloi di-tracker, ho be bobebe hore ba thole koloi tsa bona.

Mokgotsi ska ba leka wa iteka ho lokisa moo. Koloi tse di batla batho ba tsebang hobane ha o ka qala wa itokisetsa yona ha o fitlha ho batho ba e tsebang. Ba tlo nyolla tjhelete e leng horeng tlamehile o la e lefa. Seka e itlama ngwaneso hobane koloi ke ntho e turang haholo. Ke kopa re tlo sheba motho a tsebang ho lokisa koloi.

Nna ke kgothalletsa hore ho qalwe pele ka ho lokiswa ditsela mahaeng. Hore ditulo tsa mabidi di kgone ho tsamaya hantle. Le malapeng, ba etsetswe tsela e hantle ya hore di kgone ho kena ka mahaeng. Ntle le moo, re tla tlameha hore re ye dipetlele. Re kenye ditletlebo hore sepetlele se ise ditletlebo tsena Lefapheng la Bophelo. Le ba hlalosetse hore re hloka ditulo tseo tsa mabidi.

Dumelang. Ke Tumi ka mona ka Qwaqwa. Ke thabetse khampani eno ya lona haholo. Ke lakatsa le ho le ho le sebeletsa. Ke hloka eng le eng hore ke kene kgwebong eo ya lona? Ke na le koloi e hantle, e tse le ntjha haholo, e ntse le maemong a hantle. Ke batla ho tseba feela hore ke hloka eng ebile ke lokela hore ke etse jwang hore ke kene kgwebong eno ya lona.

Dumelang le kae le phetse hantle? Le nna ke phetse. Tekete ena ya rona ke makgolo a mararo feela. Letsatsi e tlo ba la labone. Ka labone o tla kgona bese e tlo tloha ka hora ya botshelela hoseng. Re ke re kgothalletse hore batho ba fitlhe le ha ekaba hora pele ho moo. Ho tloha moo Bloemfontein teng e tla fihla ka hora ya leshome le motso o mong. Moo teng o lokela hore ha re qeta ho theola seteisheneng, o ipatlele transport-o ya hao.